Iyawuxhomekeka ukuba bona emizini yabo ingaba bonwabile. Ukuba bonwabile bayawuvuyisana nam, kodwa uba abonwabanga asoze bakwazi uvuyisana nam tu kwaphela.

Yho, yho, yho, yho, yho, ndivuya kakhulu, kakhulu! Ndiyibawela ngoku, ndivuya kakhulu ngamandla. Kakhulu, kakhulu! Ukutya kwam okanye kwasekhaya kumandi kakhulu yaye ke ekhaya siyathanda upheka ngomlilo inyama, amasi, umqa, umvubo. Ah!

Uye anxityiswe okanye kunyanzelekile ubana yena anxibe ngokundilisekileyo, anganxibi njengentombi ebeyiyo kodwa anxibe ngoku njengomfazi ondileyo kwikhaya elithile.

Yho, bayasinceda kakhulu ngosikhumbuza apho sisuka khona, intsukaphi yethu. Yaye nangendlela abayenza ngayo bayenza ngendlela emandi basebenzisa amaqhalo, izaci yaye ke nezafobe ukuqinisekisa ukuba umyalezo bamgqithisa ngembeko, ngamandla, nangomculo.

Ewe, yho, ikari yamadonki. Ikari yamadonki xa iqhutywa ndandingayazi uba amadonki anikwa amagama awo yaye indlela yowamisa uba mawame ubiza umlozi. Yaye uyawaxelela uba mawenze ntoni yaye akumamele. Yayisisothuso eso kum uba uyakwazi uthetha kunye nemfuyo.

Andiqondi uba isekhona ngoba kwesi sizukulwane andiva isenziwa nakwisizukulwana esigqithileyo zange bandixelela ngayo okanye zange ndayiva. Yiloo nto ndisithi bana ayikho, ngoko ke andiyazi. Mhlawumbi isenzeka kwezinye iindawo kodwa zange ndava ngayo.

Ayikwazi ukwenzeka, ayikwazi ukwenzeka. Funeke ibe ngootata okanye amadoda ibe ngawo awayayo ayothetha notata, not umntana oyintombazana aziyele ngokwakhe, kakhulu umntana wenkazana. Funeke kuyiwe kutata ngesidima nangesithozelo bathethe ootata, oomalume okanye oobhuti notata bacele uba umntana yintoni into afuna uyenza, yintoni afuna uyenzelwa. Ihamba ngolo hlobo.

Baby girl, funeka uyazi ke bana into yokuqala efuneke uyenzile funeka ukwazi uxovula, uyilinde intlama yakho ixovuleke yaye ikhule. Siyayithatha ke ngoku sithatha imbiza, sigalela amanzi, sipheka inyama phaa kuyo. Xa ingathi inyama iyavuthwa kuphuma umhluzi, masifake ke ngoku laa ntlama yethu phaa embizeni siyigqume. Njengoba inyama nayo ivuthisisiwa nodombolo wethu naye uzawukhula .

Edolophini kulapho intsikelelo ikhoyo ngoba abantu abasuka ezilokishini baye bahambe bofuna intsikelelo okanye bayahamba bayophangela ezidolophini, ngoba ezidolophini kulapho ubutyebi obukhoyo. Ezilokishini ziindawo nje zohlala abantu bazigcine yaye bakhulise amasapho abo. Emva koko bakhangele imisebenzi edolophini bahambe bophangela edolophini, bathathe ubutyebi edolophini bayise kusapho lwabo.

Amajita enza inyama abase emlilweni. Amajita asebenzisa amandla abo ukuthutha izinto ezinzima, izitulo, ukuthutha iimbiza, izitovu zokuphekela, uthutha abantu ngeemoto abasuka kwiindawo ngeendawo. Ngumsebenzi wabafana lowo.